Bohlokwa ba hore re kenyetswe marangrang jareteng tsa rona kapa metseng ya rona, ke hore ho kgone ho bua le ba bang ba malapa a rona ba dulang hole le rona, hobane ha re no kgona ho tsamaya nako tse telele, ka lebaka la hore COVID-19 e re tshwere maoto le matsoho, batho ba tlameha ho dula ba le ka tlung.

Dumela motswalle ke o letsetsa tjena, ke thabile haholo hobane ho na le di-series tse pedi tse tlo bapalang kgweding e tlang, e leng di-series tse ke di ratang ka pelo ya ka kaofela. Ya pele ke Seiren, moo re bonang di-mermaid teng kapa tsona di-watermeisie hore di phela jwang, di ja eng, di phela le bo mang, le hore na dikotsi ho le hokae. Ya bobedi series yona ke After, mo re ithutang teng ka tsa marato.

Mokgotsi ha o bona Wi-Fi hotspot tsa mahala tse ngata mohaleng wa hao, wena o sheba e o we tsebang ebile o na le password kapa PIN ya teng. O sheba Wi-Fi hotspot e nang le lock ka thoko, e ka tloha e bolokehile haholo hobane password kapa PIN e tsejwa ke wena fela, ha se mang le mang a kenang ho yona.

Ke ka etsa bonnete ba hore ke fumana sona ho tlatsa mohala wa ka battery, kapo ke re ka ntho ng e mona e bitswang ka hore ke power bank, hore mohala wa ka o dule o sebetsa ka dinako mme ke tholahala.

Ee, ke ne ke tseba hore router e na le selekano sa di-device tse hlokelwang ka nako e le ngwe. Ke ka hoo, PIN ya hao kapa password ya hao ya router ha ya tlameha ho tsejwa ke mang le mang.

Ee, ditshenyehelo tsa data di theko e boima, hobane nna ka kgwedi ke sebedisa data e ka etsang lekgolo le mashome a mahlano.

Re le baithutwana bohlokwa ba hore re ba ne le di-Wi-Fi hotspot ka hara university ya rona, ke ba hore re kgone ho etsa diphupu tseo tse amanang le sekolo, e leng tsona di-research tseo re di fuwang sekolong. Hobane ditshenyehelo tsa data di batla di le theko e boima haholo.

Cloud computing e nthusitse haholo ho boloka ditokomane tsa ka tse bohlokwa hobane ha ke ne ke lahlile mohala wa ka, ke ile ka kgona ho reka mohala o mong mme ka fumana app enana ka kgona hore ke thole ditokomane tsa ka tseo ke neng ke na le tsona kaofela, founung yane e lahlehileng ka kgona hore ke di thole founung enana e ntjha.

Ka nako e ngwe o ka fumana hore, Wi-Fi e polekeng e seng hantle. Ke ka zama ho isuthisa ke e behe plekeng e leng hantle moo e tla kgonang ho thola network teng. Kapo ka e light-a ka e tima hape, kapo tsatsi le leng o ka fumana hore battery e se e fedile, ke ka e nka ka e kenya charge-reng.

Ke le kgothaletsa hore le nke sebaka le motsotso wa lona, le shebelle filimi ena Jumanji, e monate haholo ebile le tlo e rata. Hobane e na le dithunya, ma matha o tlo ba na le thahasello ya teng.

Ke ka kgothaletsa motho hore a nke lebokoso la Wi-Fi ya hae, a shebe moo ho ngotsweng teng dintho tsa bohlokwa. A ka fumana tsela eo a ka tholang password ya Wi-Fi ya hae, kapo a letsetsa khampani eo a rekileng Wi-Fi ya hae teng o tla thusahala.

Ntate wa ka kapa mme wa ka ditsela di pedi fela moo o ka kgonang ho tswella pele ka kontraka enana. Ya pele, ke hore o tiiseletse fela hobane o salletswe ke jara feela hore o qete ka yona. Ya bobedi ke hore o mpe o e kwale ho e kwala, hobane ke moo ha o sa kgona ho e patala.

Ditaba re di fumana ka ho shebella ditaba television-eng, kapa ho mamela radio, kapa hona mona mehaleng ya rona di-social media-eng.

Ba re ho tlameha ho na le dintho tse ding tse kenang founung ya ka tse sa lokang, tse jang data. Kapo tse hlahellang hona mona founung ya ka tse ka bang di ja data ya ka.